Mmuso o tlameha o ruta manese a mangata hore mosebetsi o tlo kgone ho tswella pele. Re tlameha ho ba le di-nurse tse ngata le batho ba nang le mangolo tleliniking hore mosebetsi o kgone ho tswella pele ka makgethe.

Dipapatso tseno di thusa haholo hore batho ba se ke ba ipona ba le maemong a jwalo ka hore ba se ba na le bana ba le banyane, mme nna ke ya di thabela haholo hobane di hlahisa batho ha wa loka ho motho wa imme a le monyane.

Mohaisane, hona le mananeo a mmuso a etseditsweng batho ba sa kgoneng ho fihla dipetlele. Batho ba sa kgone ho fihla dipetlele ba ka kgona ho ba sebelletswe malapeng a bo bona, mme o hloka di-number tse itseng ha ba ngodisa. O tlo kgona ho sebeletswa lapeng ha hao ha o sa kgona ho fihla sepetlele.

Ee, ke dumellana le seo mme ke hanana le sona. Hobane batho ba bangata ba re ha ba tshwarehe hantle, ba bakgatjhane mme ba bang ba ba tshwarehile hantle. So re sa na le tsela e telele, ya ba tlametseng, re e tsamaya haholo sehleng sena.

Ke ne ke ikutlwa hantle, ke ne ke ikutlwa hantle mme e be ke ke fodile, ke ne ke thabile haholo. Phapang eo e bile e kgolo haholo bophelong ba ka. E kile ka e fumana mme le kajeko ho ntse ke phela hantle. Ke etsa bonnete ba hore ke itlhokomela hobane e se ke be ka ithola situation e jwalo hape.

Malome ho bohlokwa haholo hore o hlahlobe ha mmalwa selemong hore o tlo kgona ho tseba hore ha o kula, o tlo kgona ho fumana thuso. Ha eba o kula hore o se o kula, mme o sa tsebe hore wa kula o tshwerwe ke eng. Ho bohlokwa haholo ho check-a o ke wa kula o ye tleliniking ho mmalwa selemong.

Ha motho a hloka thuso ya tshohanyetso, a ka founela maponesa, maponesa a tla kgona ho mo thusa.

Maemo a mangata a theoswa ke basebetsi. Basebetsi ba bang ba bapala ka mesebetsi ya bona mme ha ba tshware bakudi hantle.

Malapeng a mang batjha ha ba rutwe, mme batjha ba bang ba etswa ke batho ba bontate ke bona bao ba senyang be ba sa ikemisetsa hore ba be na le bana. Ke nahana hore batho ba bontate le bona ba tlametse ba bapale karolo ya bona ho tseba.

Ke bona budget ya dikolo e dumella jwalo hobane dikolong tse ding ho jetswe, dikolong tse ding se ntse e etsuwa ke bona budget e le teng.

Ho bohlokwa haholo ho batjha ba kula, ba ye tleliniking mme ba ikokobetse hore batle ba kgone ho thola thuso mme ba hlomphe mme ba tla thola thuso e ba e hlokang mme ba ithate.

Haebe hona le motho a teng haufinyana le yena a ka kopa thuso ho yena mme a mo thusa a kgona ho reka seo a se batlang.

Bakudi ha ba ya tleliniking ba tlameha ho tsoha hoseng mme haebe bana ba ditletlebo ho na le lebokoso la ditletlebo moo ba ka ngolang teng. Hore ba tle ba kgone ho fumana thuso, mara ha mokudi a hloka thuso haholo, o tlameha ho tsoha hoseng ha ba kgone ho thola thuso.

Ke ile ka utlwela hore batho ba bangata ba ile ba hlokahala, mme hona le batho ba bang ba sa hlabang dipeiti mara ntse ba phela tsatsing la kajeko, ha ba hlaba dipeiti tsa COVID-19 empa ntse ba phela. So ha ke tsebe hore ranta ntse sepeiti sena se etsa hore batho ba se ke ba kula ka hobane hona le batho ba sa hlabang mme ba ntse ba phela mara ba hlabileng ba bang ba hlokahetse.

Boemong bo jwalo, o ka founela moahisane wa hao, haeba a na le koloi, a tla kgona ho o thusa hore ao feletse, o tlo kgone ho ya sepetlele, o kgona ho thola thuso.

Dumelang ke hloka thuso, ke ile ka ikutlwa ekare ke fodile. Ka tlohela ho nwa dipidisi mme jwale ke ne ke nahana hore ke fotse, empa ke ne ke soka ke fola mme bokudi bo kgutlile ka matla haholo.

Nka re ba hloka aha ditleliniking tse ding kapa dipetlele tse ding mahaeng tse tla kgona ho thusa batho hobane batho ba bang ha ba kgone ho ba na le tjhelete ya hao ya metseng e meng toropong.

Ke nahana hore bothata ba batjha ba ka dikelellong tsa bona haholo, mme ba nahana hore ba na le ditokelo haholo and ha ba hlokomele hore batho ba baholo ke bona ba hlokang thuso pele ho bona. O nahana hore ha a fihlile pele ke yena a tlamehang ho thuswe pele mara a ntse a bona hore ho na le motho a moholo a kula, nkare ho batjha ba thuse batho ba baholo, mme ba ba hlokomele.

Hore batjha ba bangata ba se ke ba ithola ha ba ja dithethefatsi, ba lokela hore ba etsetswe di-sports sekolong, ba bapale di-sports kaofela bona ho se ka ba na le ya reng yena ha a tlo bapala sports ebe di-sports tsa mefutafuta, hore e mong le mong a kgone ho bapala sports mme ka hoo, ha ho no ba le bothata ba dithethefatse.

Ha ele jwalo, nkare ho ena a se ke a bolaya mme a ye sekolong. Ha se qetelo ya bophelo bana ba ya hola, mme le yena o tla kgona hore a qete dithuto tsa hae.

Ha e le jwalo, e thata hobane molekane e mong o kgonne ho tswa aya ka ntle a tla le kokwanahloko ke nahana ha e le jwalo, hore ha o ba le boitshepehi dikamanong tsa bona, nkare ho bona ba tlohalane hobane hona le a sa tshepahale. Mme o tswile a kgona ho lata kokwanahloko haebane a rata motho wane nkabe a sa tswa a tlisa kokwanahloko.

Tlwaelo ya bophelo bo botle ya setso e hantle e kena tshebetsong ha motho a kula a entswe ka ntho tsa setso, kapa sebedisitswe meriana a loiwe o ho molemo haholo. Ke qeteletse ke tseba a ne ke kula, le nna ke entswe jwalo ka meriana, ke kula haholo mme ke ile ka thola thuso.

Nkare ha ba ifumane hobane ba bang ba kgutla ba kula, ba kgutla, ba se hantle mmeleng, ba kgutla ba kula mme ha ba thole di-UIF.

Ba ka ba sebedise ditsela tse ding tsa ho thibela pelei haebe dipidisi di sa loka.

Nka re bana ba tlamehile ho ja dijo tse matlafetseng, hore ba tle ba kgone ho phela bophelo bo hantle.

Ke bona ele ntho e sa lokang kae, kae ke bona ele ntho e lokileng. Haeba ha ba kgone ho mo hlokomela. Haebe bana ba sebetsa ho bolela hore ha ba tlo kgona ho mo hlokomela hobane ba tlametse ba ye mesebetsing, empa batla bana ba sa sebetseng ba ka kgona ho mo hlokomela.

Ke nahana mmuso o lokela ho hlahloba dintho tse jwalo pele di ka ya mabenkeleng kapo pele di rekiswa.

Nka re batho ba e thuse, ba jale, ba leme hore batle ba kgone ho dula ba na le dijo, ba se ke ba depend-a tjheleteng eno hobane tjhelete eno e nyane ya bo nkgono le bontatemoholo.

Ke bona tjhelete eno e le nyane. Mara ke bona e ba thusa haholo hobane ba kgona ho ja, ba kgona ho hlapa, ba kgona ho kwala mabaka a itseng ana ka lapeng. Ke bona e le hantle mme nna ke bona e thusa ha ke bone e na le bothata, kapa e na le phoso.